Nna ke ne ke se kgahlano le yona, ho patala ha tjhelete eo ya letsatsi le letsatsi, empa ke ne ke ipotsa hore na molemo ke o feng, wa hore ha o kena ka hara sebaka o patala tjhelete, le ha o kgutla o patala tjhelete. Ke ne ke bona ho le molemo, ha ba ne ba etsa hore ha o kena, ba nke registration ya koloi ya hao o patetse tjhelete, ha o tswa ha o sa patala hape.

Lebaka le etsang hore ke seke ka palama taxi ena, ke hore ya pele ke sekorokoro, ya bobedi ha rena bonnete ba hore e tla re fihlisa mo re yang teng. Jwale kamehla boikarabelo bo botle ho feta setlhare.

Nna ke bona ho le molemo hore ke ipalamele bese, hobane ka hara dibese, ha hona mathata a mangata. Ebile ha re ke re fumane hore ka le leng la matsatsi, o fumana hore bese ha e sebetse, kapa hona o tlisetswa bese e leng hore ha e maemong a matle. Jwale ho ya ka nna, ke tlo dula ke palama bes, e hobane nna ke rata bese.

Lebaka leo re bonang dikotsi tse ngata di etsahala nakong ya paseka kapa nakong tsa keresemese, ke hore, bapalami ba rona kapa bona bakganni ba rona, ba palama ka lebelo le hodimo haholo, ene sephethephethe se ba se ngata haholo nakong eno. Jwale o fumana hore hona le ba bang ba batho, beo e leng hore ha ba na pelo ya ho ema mmileng, ehlile ha ba ikemisetsa ho yema, boholo ba dintho tse bakang dikotsi. Ke lebelo le hodimo haholo.

Ee, nka kgothaletsa batho ba baholo ho sebedisa mokgwa oo wa dipalangwang, hobane o bolokehile haholo, ebile ho fokotsa le botsotsi bo etsahalang mabenkeleng a maholo. So mokgwa ona ke mokgwa o bolokehileng, haholoholo bakeng sa batho ba baholo ba malapeng.

Lebaka ke hore makweisheneng a rona, ke makweisheneng a manyenyane, jwale dibese di lokela ho tsamaisa batho ho ya dibakeng tse holenyana, ke ka hoo makweisheneng a rona ho tletse ditekesi. And-e di-taxi di ditheko tsa teng, di tlase haholo hoo e leng hore, batjhaki ba tjhakeleng makweisheneng a rona, ba sebedisa tsona ka nako tsohle.

Motswalle taxi eo ke neng ke e palame kajeko hai, ha e je se theohelang ho hang. Ditulo tsa teng di ne di se maemong a matle haholo, le difestere di ne di sa sebetse, ebile di sa bulehe, ye utlwisang bohloko haholo ke hore, ha o theoha taxi o tlameha o nke letsoho o le ise kantle kamane, hore lemati le kgone ho buleha la teng. So taxi e seng maemong a matle hakalo.

Tjhe, ha ke rate ho ba mokganni wa tekesi, ebile nka se kgothalletse bana ba ka ho kganna tekesi, ho ba mokganni wa tekesi ho ha wa loka haholo, ebile ho utlwisa bohloko tlasa hobane ho ntso ho na le diphapang pakeng tsa bakganni ba ditekesi. Jwale ka hobane rona dipelo tsa rona di kgutla tswane haholo, re kekebe ra loka ho kganna ditekesi. Kannete re ka iphumana re tswile kotsi, kapa re ntshitse batho dikotsi tse tshabehang. Ka lebaka fela la ho kganna tekesi.

Ka ntwa e etsahalang, nna ke tlo kgalemela mokganni, hore mokganni ke kopa o re kgannele o ikwalle molomo wa hao, o kganne taxi e tsamaye, hobanyaneng jwale ha hona molemo wa hore o lwanele bapalami ba hao, ha o lwana le bapalami ba hao. Ka mantswe a mang, hona ho bolela hore, ee, tjhelete ya bona ya ho palama, E tlo wa e hloka ka mantswe a mang. So ha ho le jwalo, molemo ke hore o kgannele taxi, o thole o re tu, kapa etsa radio ho iphumana o sa lwane le bapalami ba hao.

Ka lebaka la moruo wa rona wa naha, o e leng hore o putlame haholo, hona ha ke o bone ho le mohopolo o motle. Ho ka mpa ha etswa ditekesi tseo e leng hore, tsena di palamisa maqheku a rona. Jwalo ka ha ba ya grant-eng, tliliniking, le ho ya ngakeng. Ho bohlokwa haholo, kapa ho ka etsuwa dintho tsena. Ba ka kopa kopanyeletswa di-taxi tsena tse bitswang di-Uber, tse leng hore ye o nka ha hao, e o isa sebakeng seo o yang ho sona, ebe e o kgutlise hape eo kgutlisetse ntlong. Hoo ho ka ba bobebe haholo, bakeng sa maqheku a rona.